Vupfhumba bya le malokixi hi loko hi vulavula hi vanhu va nkoka kumbe vanhu lava xiximiwaka kumbe vanhu lavakulu va le malokixini kumbe lava tivekaka va le malokixini, malokixi ya n'wana ya nkoka eAfrika-Dzonga i i Pritoria, Johannesburg, Cape Town xikan'we na va-Durban.

Milawu ya nkoka leyi ndzi nga dzikaka eka yona hileswaku i fambe a famba hi i fanekele a famba hi xipidi lexi tibodo ta mapatu ti n'wi kombaka xona xin'wana i fanele a a a a nga rivali ku boha bandi ra movha loko a ri u fambeni, xin'wana i fane a landzelela xipidi a nga ndlhuli movha yin'wana na yin'wana hi ku tsutsuma xin'wanyana a nga a nga dirayivhi movha kumbe ku chayela movha a ri eku nweni ka byalwa kumbe ku phuzeni ka byalwa.

Hi ku vona ka mina, hi ku vona ka mina vaendzi va tsakela ku endzela malokixi lama nga na matimu ya nkoka hikuva va lava ku vona leswaku i matimu ya njhani lama nga na , kumbe ku ya endla mali eka wona kumbe ku ya ku ya ku ya ku ya ku ya teka ti-photo va ta kota ku endla leswi hi xilungu history leyinene eka malokixi lawaya kumbe va vona leswaku ku na yini no xava swin'wanyana no siya swin'wanyana van'wana va endla mabindzu eka wona.

E-e, a ku na vukorhokeri byo hlawuleka bya swo famba eka vanhu lavakulu lava dyuhaleke kambe hi ku ya hi mina mfumo wu fane wu tirha hi matimba kumbe ku endla hi matimba leswaku vukorhokeri byo hlawuleka bya swo famba eka vanhu lava dyahaleke byi va kona hikuva vanhu lava dyuhaleke lavakulu a va fani na hina vantshwa va nge swi koti ku tshama ku fana na hi hina kumbe ku tshama nkarhi wo leha kumbe ku tiyisela ku fana na hina va fane va endlela swilo swa vona ematlhelo swo famba leswi nga kahle swo ringana vona ntsena.

Ina, ndzi nga tsakela ku famba hi mabazi hikuva loko ku ri na swo dya na vuhungasi swi ta endla leswaku hi famba kahle vunene swihungasi ni vula timhaka ta ta ku vona tithelevhixini kumbe ku ri na swiyanimoya kumbe swin'wana leswi nga ta hi hungasa endzeni ka mabazi kumbe tinghoma to karhi leti tlangaka switulu na swona swi tshamisekile hi tshama kahle hi nga tlhaveteriwi swi ta endla leswaku hi tsakela ku famba hi mabazi hikuva ma chipile xin'wana xa kona.

mathekisi i xilo lexi rhandzekaka eka vanhu vo tala hikuva thekisi a yi na switichi swo tala, thekisi loko yo ze yi famba a ya ha yimi yi ya laha yi yaka kona mabazi ma mabazi mabazi ma famba hi minkarhi, ma na switichi swo tala ma nga yima endleleni ku ringana ya ka fifty kambe mathekisi ma suka ma tele laha ma ma ma pakaka kona loko yo ze yi suka thekisi yi ya laha yi yaka kona a yi yimi naswona ya hatlisa ku fika laha yi yaka kona.

Hi ku ya hi hi ku ya hi mina switimela a hi ndlela ya kahle hikuva eswitimeleni ku tele titsotsi swinene, makhamba kumbe titsotsi to tala ti suka ti ya eswitimeleni ku ya tekela vanhu tifoni, timali, xikan'we na ti-bag-e ta vona switimela a swi hlayisekanga swo tala.

Vanhu lava onhaka tindlela leti ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku va va onha tindlela ta switimela a va onheli mfumo va onhela vanhu lava va yaka emintirhweni hi switimela naswona a hi hikwavo vanhu lava va swi kotaka ku hakela mathekisi va kota switimela hikuva switimela swi chipile mali ya swona yi le hansi swinene xin'wana xa kona va onhela vatirhi va va va vo chayela switimela mintirho ya vona hikuva loko tindlela ti onhaka switimela swi ta yima vachayeri va lahlekela hi mintirho va nga ha tirhi a va endli kahle swinene.

Ntirho ntirho wa xihahampfhuka i ku teka vanhu kusuka eka tiko ro karhi ku ya eka tiko ro karhi xikombiso ku teka vanhu va Afrika-Dzonga lava yaka eNigeria yi va yisa kona kumbe vanhu va mitlangu lava tlangaka tlangaka kule na le kaya va tirhisa swihahampfhuka vatlangi va bolo ya milenge, vatlangi va ragibi, vatlangi va khirikete kumbe yin'wana mitlangu loko va suka laha va ya kun'wanyana hambi ku ri kona kwaha ndzeni ka Afrika-Dzonga loko va suka Limpopo va ya a vo Cape Town va tirhisa swihahampfhuka.

Leswi swi vula leswaku maphorisa ya hina a ma le ntirhweni maphorisa ya hina a ma le ntirhweni hikuva ma tsandzeka ku vona leswaku timovha to tala a ti le mapatwini kumbe xana maphorisa ya hina ya laha tikweni ya lava ngopfu ku dyela loko thekisi yo ta yi nga ri patwini ivi a khipha ku hundred rhandi a n'wi nyika i ta yi amukela a n'wi tshika a hundza maphorisa yo tala hi wona ma dlayaka tindhawu ta hina laha Afrika-Dzonga maphorisa a ya le ku tirheni.

Ndzi vona yi nga ri mhaka ya kahle swinene hikuva mfumo, mabazi a ma onhaka nchumu naswona la va chayelaka mabazi va onhakela hi mintirho kambe a hi vona va nga ni nkingha nkingha yi na mfumo vanhu lava koxaka swilo swo karhi eka mfumo a va yi eka mfumo straight laha tihofisi ta voho va ka mfumo va ya va ya onhetela kona mabazi ya vanhu timovha ta vanhu a ma dyohanga nchumu.

E-hailing hi ku ya hi mina yi endle leswaku mathekisi ma fika laha vaakatiko kumbe vanhu kumbe tiphasenjara ti lavaka ku ya kona naswona ti endle leswaku mathekisi ma va kona tindhawu hinkwato ma nga yimi switichini ntsena kumbe va aka switichi swo tala swa mathekisi hikuva ti-E-hailing ti-Uber kumbe ti-Bolt ti kona mandhawu hinkwato laha u request-aka u yimile kona yi ta yi ta ku fikele yi ta ku teka kona yi ku yisa laha u yaka kona.

Magoza lawa mavandla mfumo ya ma tekeke hi lawa yo tiyisisa mathirayifiki, mathirayifiki kumbe ma lawula mapatu emagondzweni va endla leswaku ku fambiwa kahle na nhundzu emagondzweni xikan'we na maphorisa lama tshamaka ma ri emapatwini swi endla leswaku emagondzweni byi va kahle.

Muchayeri lontshwa wa mathekisi a ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku vakhandziyi va fanele va khomiwa kahle va nga holoveriwi naswona va nga ropiwi cinci ya vona xin'wana xa kona i fanele a hlamba loko a ya eku chayeleni ka thekisi i fane a suka hi xihatla u fane a tsutsuma kahle a nga tsutsumi xipidi xa le henhla xin'wana xa kona loko mukhandziyi wo karhi a ku i twa i khome hi ntumbuluko i fanekele a yima muchayeri a ya endla leswi a endlaka swona xin'wana xa kona a nga nwi byalwa kumbe ku phuza byalwa a ri eku chayeleni kumbe loko thekisi ya ha ya ha yimile exitichini.

Ina ndza pfumelelana na vonelo leriwa hikuva vadyuhari a va fanelanga ku famba hi xofamba xin'we xikan'we na lava vabyaka ngopfu hikuva vadyuhari a va swi koti a va swi koti ku ti sirhelela kumbe a va a va nge koti ku ti sivela ku va vuvabyi byi nga va ngheni loko loko ku ri lava vabyaka swinene ku na wun'wani u na vuvabyi bya ximoya lava dyuhaleke byi va byi nga va tlulela kumbe ku va khoma hi ku hatlisa hikuva a va na vutihlamuleri eka swona a va tivi nchumu.

Magoza magoza ya vuhlayiseki lava vakhandziyi va faneleke va ma teka loko va famba vusiku hinkwabyo hi bazi hileswaku a va fanekelanga va rhasa kumbe ku cincacinca swinene endzeni ka bazi xin'wana vakhandziyi va fane va suka va tlele hi le makaya va nga siya va ya khandziya e bazi hikuva loko va nga tleli va ta va ya va ya tlela kwale endzeni ka bazi leswi nga ta endla leswaku na muchayeri wa bazi a khudzahela kumbe ku tlela ivi a va nga tinghozi.

Ina swiporo swa ha ri eka xiyimo xa kahle ku ku fambisa nhundzu yo tala kumbe yo tika hikuva a ku cincanga nchumu hi swiporo ka ha ri swona swin'wana swiporo swi ya swi kha swi ya emahlweni swi va kahle swinene va kha va swi endla leswintshwa kambe leswi endlaka leswaku vanhu vo tala va tshunela kule na swiporo i vugevenga na vutsotsi, endzeni ka swiporo ku na vugevenga byo tala swinene lebyi endlaka leswaku vanhu vo tala va nga ha khandziyi va ya emabazini kumbe emathekisini.

Ina vadyuhari vo tala va kuma swihunguto hikuva vanhu vo tala lava nga kahle va ehleketa leswaku vadyuhari va nge tshamisani na vona laha mabazini kumbe va ehleketa leswaku vadyuhari va nge tshami va nge koti ku tshama kumbe va ta va tluleta leswi va nga na swona hi yo mhaka vadyuhari va kuma swihunguto eka swofamba swa mani na mani vadyuhari vo tala swinene.

Leswi endlaka leswaku kumbe swi ri swa nkoka leswaku vachayeri va mabazi va leteriwa kahle ni ku wisa va nga se chayela hileswaku lava letelaka vachayeri va endla hi matimba ku papalata tinghozi ta le magondzweni hikuva loko muchayeri a suka a ya chayela bazi a nga wisanga kumbe a nga etlelanga swi ta endla leswaku a tlela a ri ku chayeleni ka bazi kutani a va nga tinghozi hi swona leswi endlaka leswaku va leteriwa no wisa.

Ina tilori leti rhwalaka nhundzu a ti fanele ti endleriwa gondzo ra tona hikuva ti va ti rhwale nhundzu leyikulu kumbe yo tala swinene tin'wana ti va ti suka etindhawini ta joni ku ta la eLimpopo Phalaborwa timayena ti tisa nhundzu. Tilori to tala swinene ti endla leswaku emavabyini ku va na tinghozi to tala hi mhaka tinhundzu kumbe nhundzu yin'wani ya tona yi tikuma yi wile yi tswanya timovha tin'wana leti leti nga endzhaku ka yona leswi nga ri ki kahle swinene tin'wani tilori ti ti famba kantsongo leswi endlaka leswaku vanhu lava sala endzhaku ka tona va leta emintirhweni ndzi vula hi ndlela leyi hikuva na mina ndzi wun'wani wa vona wo ya emajoni hi minkarhi hinkwayo loko tilori hi ti sale ndzhaku ti endla leswaku hi famba katsongo kutani hi tikuma hi fika Joni ku ri vusiku swinene leswi nga hlayisekangiki.

Eka muchayeri wa thekisi ku za ndzi nga lavi ku ku za ndzi nga lava ku hlaya mali loko ndzi tshama emahlweni hileswaku ku na vanhu vo tala emathekisini i titsotsi van'wana va kona a va hakeli timali van'wana va kona va ta na timali to tala to to fana na ku two hundred ya phepha leswi endlaka leswaku yi va yi tika ku va ndzi yi cinca kumbe swin'wanyana. Tin'wana timali ti va ti tele swinene ta ta ta ndzi kanganyisa ku va ndzi ti hlayela kambe lexi ndzi borhaka ngopfu i timhaka ta ku va vanhu va nga hakeli mali swi endla leswaku ndzi huwelela kumbe mina swi endla nga ku ndzi lo yiva mali ya ya muchayeri kutani eku heteleleni ndzi ta khipa mali ya mina ndzi hakela loyi a kha a nga hakelangiki ndzi borha hi sweswo ku tshama emahlweni.

Ku va ndzi tshamiseka no ntshunxeka eka riendzo eka riendzo ro leha ndzi ta lwa hi matimba leswaku loko ndzi suka kaya ndzi suka ndzi tlele nkarhi wo leha ndzi nga hlweli ku tlela madyambu yalama ndzi tlela ka ha ri nkarhi ndzi ndzi ndzi kota ku pfuka kahle ndzi ri na matimba. Xin'wana ndzi suka ndzi hlambe kahle ndzi ndzi basile hi mati yo hisa ndzi hlambe miri xin'wana ndzi suka ndzi dye kahle ndzi nga dyanga swo tala ndzi tlhela ndzi ya exihambukelweni ku ndzi nga hluphi muchayeri laha ndleleni hi timhaka to to ya exihambukelweni kumbe ku ya e ekubeni ka mati.

Loko u lava ku xava thikithi ka inthanete, vhakachela website ya mabazi kutani u chuza bazi leri u ri lavaka City to City kumbe Translux. Kutani u chuza laha u ya ka kona xikombiso u suka laha Phalaborwa u ya a Joni. Endzhaku ka loko u chuze laha u ya ka kona, u suka u ya chuza leswaku u lava kusuka hi nkarhi muni. Kutani after endzhaku ka loko u chuzile leswaku u lava kusuka hi nkarhi muni, u suka u ya u ya u ya chuza timhaka ta timali ku ri u lava ku hakela njhani. Ko tala loko u xava thikithi ka inthanete, ka inthanete u ta chuza ku hakela hi app ya wena ya bangi kwala fonini ya wena, ivi u pfumela leswaku hi mpela wa hakela ivi thikithi ra wena va ta ri senda hi email ya wena.

Milawu leyi ndzi yi tivaka yo famba ni nhundzu hi bazi, hileswaku tibazi to tala nhundzu ya tona ti yi veka lehansi hansi. Tibazi to tala ti na ndhawu yo chela nhundzu ehansi ka tona, laha va pfulaka kutani va chela nhundzu ivi va pfala kutani hina vakhandziyi hi suka hi khandziya endzeni ka bazi. Ndzi vona swi nga ri kahle, hikuva swi leswiwa loko van'wani va chika, va suka va ya pfula le hansi va teka nhundzu ya vona. A swi kahle hikuva va nga ha tikuma va teka nhundzu ya wun'wanyana kumbe bege ya un'wana va famba na yona yi ri na swa nkoka.

Ina vutleketli vutleketli bya le matini a byi na vukhamba ngopfu, lebyi nga na vukhamba ngopfu i vutleketli byo tirhisa patu hikuva epatwini ku tele vanhu vo tala swinene wun'wani na wun'wani wo khandziya mabazi, mathekisi kumbe switimela, hambi wo khandziya bazi a fika ndzeni a hi kombetela hi swibamu kumbe ku hi, ku hi tlhavatlhava hi mukwana. Kambe vutleketli bya le matini a ku ngheni wun'wana na wun'wana, loko u nghena wa sechiwa. Kumbexana ku na ma-security lama nga kona eminyangweni wa vonaka leswaku munhu loyi i te hi vutleketli byo famba kumbe u la ku onhela van'wanyana.

Timayini ta khale na ta sweswi ti tirha na switimela hi ndlela leyi, hileswaku ti tirha ku ku teka timhaka kumbe leswi swi ceriwaka emayini, kumbexana timhaka ta ku byariwa kumbe swibyariwa leswi nga kona laha mayini kumbe etikweni swi yisiwa kun'wanyana hikuva swi va swi tele swinene. Loko va va swi yisa hi switimela, xitimela i xilo lexi ngwetlisaka, ene swilo leswi hinkwaswo swa le mayini va swi celeke swi nga ta ringanela endzeni ka xitimela xexo hi yona mhaka va tirhisa switimela.

Matiko lawa ya tirhisaka ti-rickshaw na sweswi i matiko ya Nigeria na India. Ku hambana ka rickshaw na Bolt hileswaku rickshaw a wu yi fowuneli kumbe ku yi landza eka inthanete kumbe app yo karhi leyi ku nga yona ya ya rikshaw. Rickshaw u yi kuma kwala mapatwini u yi yimisa kutani u hakela u famba yi ku chicha laha u yaka kona. Kambe Bolt u na app ya kona efonini kumbe u nghena eka inthanete u yi vitana kutani yi ta laha u nga kona kumbe kaya ka n'wina yi ku yisa laha u lavaka kona. Naswona Bolt yi durha ngopfu ku tlula rickshaw.

Loko u famba hi milenge ekusuhi na patu, endla hi matimba leswaku u nga fambeli hala movha yi ta ka hi le ndzhaku. U fanekele u fambela hala u nga ta langusa movha loko yi ri a ku teni. Hi ndlela yaleyo u ta kota ku vona leswaku u ta kota ku vona leswaku movha leyi yi ta hi rivilo ra njhani, kumbe yi le kusuhi na na mina laha handle kumbe njhani.

Timayini na switimela a swi tirhisana hi ku teka swiceriwa swo karhi emayini swi yisiwa kun'wanyana. Vuxaka bya kona a ku ri byebyo byo teka tigolidi kumbe timinerali to karhi, ti suka ti ya ka mayini wun'wanyana, kumbe eka tiko rin'wani, kumbe kun'wani kwala South Afrika laha a va lava ku swi tirhisa kona, kumbe la va xaveke. Vuxaka bya kona a ku ri lebyo tirhisiwa hi ku teka swo karhi swi yisiwa kun'wanyana.

Siku leri ni nga tshama ndzi ya ka riendzo dyondzo na vanghana va mina a ku ri siku ra kahle swinene. Siku leri a ri ri kahle muchayeri wa bazi na yena a ri kahle a leteriwile a nga zanga a a nwa mabyalwa kumbe swin'wanyana, naswona a wisile hi nga si famba. Hi fambe kahle hi tsaka hi karhi hi vona swiharhi, a hi ya eKruger National Park hi fambe kahle hi vona swiharhi laha a ku nga ri na nghozi yo karhi. loko hi vona tindlopfu a hi miyela hinkwenu ku tindlopfu ti nga hi hlaseli hi fambe kahle swinene. Naswona bazi ra kona ra hatlisa ri kahle a ri na a ri na mikahelo yo ka yi nga yi hi kona. A ma ri mabazi lama kahle swinene hikuva a ma ri mambirhi.